Abantu okumele baqiniseke ukuthi imithi engena emtholampilo ikulungele noma ayikulungelanga ukusetshenziswa umphakathi, abantu abasebenza emtholampilo. Uma sibala abantu abasebenza emtholampilo, singabala odokotela, onesi kanye nabantu abaqiniseka ukuthi imithi engenayo futhi ephumayo emtholampilo, ayinabo ubungozi.

Kuyasiza konwa, ngoba umuntu uye azizwe engcono uma eshisa ngamakhambi. Kodwa-ke futhi kuye kudingakale nokuthi umuntu asize lokho ngokuthi athole amakhambi alungile, njengamaphilisi kanye nemithi eyosiza ukuthi iqede leso sifo esisuke simphethe.

Ungahlola lo lwazi ngokuthi uziyele wena mathupha emtholampilo, ucele ukukhuluma nabasebenzi basemtholampilo, abanjengodokotela nonesi, abazokwazi ukuhlala nawe phansi bakweluleke ngezinto eziyiqiniso, kanti futhi nezinto ezingamanga.

Ukusebenzisa amakhambi kungasiza loyo muntu loyo osuke ephethwe yileso sifo azobe aphethwe yiso, ngoba kungalehlisa izinga laleso sifo. Kepha kuphinde kube nobungozi ukusebenzisa amakhambi. Kuyingozi ngoba ngesinye isikhathi uma umuntu esebenzisa amakhambi akakwazi ukuzikalela isikali esanele, noma isikali afanele asiphuzise. Ngakho-ke engaphuza isikali esindlulele kunalesi efanele asiphuze bese agcine esegula kakhulu.

Ngingaqiniseka ukuthi ingane ilele kahle embhedeni lo esizobe siyibeke kuyona. Ngiphinde ngiqiniseke nokuthi ikhanda layo lihleli kahle, izingalo zihleli kahle, kanye nemilenze ihleli kahle. Ngiphinde ngiqiniseke nanokuthi iyakwazi ukuphefumula kahle, nanokuthi azikho yini izitho zomzimba ezidabukile, eziphuma igazi.

Izinkundla zokuxhumana zezempilo zaseNingizimu Afrika, nazo zingakunikeza ulwazi olunzulu ngezenhlalakahle zempilo kanye nomtholampilo.

Ezinye izikole ziye zivakashelwe abantu bemitholampilo, noma abasebenzi bemitholampilo. Lokho kusiza ukuthi abantu abafunda esikolweni, noma izingane ezifunda esikoleni, zithole ulwazi olunzulu ngezinto ezenzekalayo, kanye nezinto eziphathelene nezempilo, kanye nezinto umuntu amele azigweme, noma izinto amele azenze ukuthi akwazi ukuthi abe nempilo elungile.

Imiphakathi ingasiza izikolo ngokuthi, abantu bemiphakathi baye ezikolweni batshale izitshalo. Ngalokho-ke kuyobe kusiza ukuthi uma izitshalo sezikulungele ukuthi ukuvunwa, zivunwe, bese ziyahlukaniswa kubantwana abafunda ezikoleni. Uma kwenziwa njalo kuyasiza ngoba, wonke umntwana wesikolo uzokwazi ukuthi azitholele izitshalo ezilungile ukuthi engaqhubeka nempilo futhi angaguli.

Izingozi ezingaba khona uma sikhuluma ngemithelela yemithi, wukuthi abanye abantu baye basebenzise imithi kakhudlwana. Ngalokho-ke kungenzeka ukuthi umuntu azibone engasakwazi ukuphila ngaphandle kwemithi. Kodwa-ke futhi imithi iphinde isize, ngoba uma umuntu egula uyakwazi ukuyisebenzisa imithi bese azizwa ngcono.

Amanye amasu asebenzayo angasetshenziswa, ukuthi uma abasebenzi abezicishamlilo sebeqeda kusebenza, bakwazi ukuthola usizo lwezempilo, kanye nokuthi bakwazi ukukhulumisana nomuntu mayelana nemisebenzi wawo. Lokho kuyobasiza ukuthi nabo bakhululeke futhi bazizwe belula ngemumva yokuthi kade besebenza.

Kubalulekile ukuthi nabantu besilisa bakwazi ukukhuluma ngezinkinga zabo, noma ngemizwa yabo. Ngakho-ke kungcono ukuthi umuntu uma ezizwa edumele, akwazi ukuthi aye emtholampilo, acele umuntu engakhuluma naye. Lokho kuyomsiza kakhulu ngoba ngisho nokungena ezidakamizweni uzozibona engelula ukungena kuzo. Kanti uma engakhuluma ngemizwa yakhe, kungenzeka ukuthi azithole esengene shi ezidakamizweni. Kubalulekile-ke kubantu besilisa ukuthi bakwazi ukukhuluma.

Enye yezinto engenza ukuthi kugcwale esibhedlela, kungenzeka ukuthi leso sibhedlela yiso sodwa endaweni. Ngakho-ke ukulungisa leso simo, kungafanele ukuthi umnyango wezempilo ubone ukuthi wandisa kanjani ezinye izibhedlela, noma wakha kanjani ezinye izibhedlela. Uma kwenziwa lokho, kungaba lula nokuthi abantu bomphakathi bakwazi ukuya ezibhedlela eziningana. Ngalokho-ke kwenzele ukuthi leso sibhedlela somphakathi singagcwali kakhulu.

Okokuqala okumele akubheke noma ukuhlole, wukuthi ipayipi ozolisebenzisa alidabukile na. Loko kuyokusiza ukuthi uma ususebenza ungazitholi esimeni sokuthi ubona ipayipi lakho ukuthi lidabukile, ngakho-ke alisakwazi ukusebenza. Okwesibili wukuthi, kumele uqiniseke ukuthi ngempela lelo payipi liyokwazi na ukuthi liwakhiphe amanzi. Uma ngikhuluma ngalokho, ngichaza ukuthi nawo amanzi imbala kumele uwahlole ukuthi akhona. Okwesithathu, kumele uqiniseke ukuthi izinto zokuvulela amanzi ziyasebenza na. Lokho kusiza ngoba ungazithola, uma usufika emsebenzini, ungakwazi ukuvulela amanzi.

Imithi yesintu iyakwazi ukuthi kwezinye izinkathi ikusize uma ugula. Kanti-ke, futhi-ke nemithi yesimanje nayo ingakwazi ukuthi ikulaphe uma ugula, uma usuzame kakhulukazi imithi yesintu, wahluleka kuyona. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ukubheke kokubili, noma uzibheke zombili lezi nhlangothi, imithi yesimanje kanye nemithi yakudala.